Bahiri le bona tlamehile ba hlalosetse basebeletsi ba bona ka tsena tsa UIF hore maqala ba sign- kontraka ya mosebetsi, be ba tseba hore hona le lefapha le bitswang UIF le ho re na le ditshebeletso tsa bona na ke tse feng? Hore basebetsi ba se ke ba hlekefetswa mosebetsing, mme kapa hona ho hatellwa.

Overdraft e bolela hore moreki e hutse tjhelete eo e ka hodimo ho eo e tlameha ebe oe hutse. Mme mosebetsi wa motho wa bankeng, ke ho tsebisa moreki ka ona overdraft keng? Le ditlamorao tsa teng na ke tse feng tsa ka di latelang kapa yona metjha?

Kene ke kopa thuso bakeng sa ho kadingwa tjhelete bankeng mabapi le ngwana a yang university. Mme tlhaloso ya hore na ke metjha e feng eo ikamahanyang le ho kadingwa ha tjhelete bankeng.

A ka kenya dibankeng tse fapaneng le tjhelete e fapaneng. Ho tla tswa hore na banka yona e sebedisa metjha e feng? Le tseo tse tla phamisa seo a se jetseng hore ha kgutla a bana le tswala e itseng.

Ke lefapha moo batho ba etsang tjhelete teng ka meruo ya naha tse ding. Jwalo ka bo dollar, jwalo jwalo.

A se ke a leka ho ikenya ka hara dikoloto tseo hosane di tlo mo kenya ka hara mathata. Mme a shebe hore na mashonisa oo wa hae, o register-ile le National Credit Bureau ya kadimisana ka ditjhelete.

Na ke tse feng tsa dintho tseo nka hlalosetswang tsona ka tsona hodima company tsa dikoloi tse sebedisitsweng? Le hore na dipatala tse qalang le tse qetellang di tsamaya jwang? Mme ke hlalosetse hantle ka botlalo le tjhelete eo tlamehang ke e patale.

Ho bohlokwa haholo ho moreki a se ka tla ka tjhelete e shotang hore a tle a kgutliswe. Ho bohlokwa hore a tle ka tjhelete e felletseng mme a kgone ho thuswa sa le ka potlako.

Meahong ya khiriso le yona ena le tjhelete e ngata haholo. Empa tlamehile a tsebe hore a kgethe ebile a shebe tse register-uweng le tsa lefapha la khiriso le hore re tlo fumana tswala e kae? Mme seo se ka thusa haholo ebile se tsamaellana le tsona tsa banka.

Ho shejwa ntho e tshwanang le bo ho kadingwang ha tjhelete kapa bond-e ya ntlo kapo koloi. Mme ba sheba le hore na se patetse ka nako na hore o ka kgona hore ba o kadime tjhelete kapo hona ho fumana yona credit card-e?

Ne ke kopa ho botsa ona na hwa kgonahala ho nka fetola tjhelete ya Afrika Borwa ho ya Dubai? Mme le hore na ke fetola jwang? Ne ke kopa dintlha ka botlalo.

Bua le bao ho kentsweng kopo ho bona kapo ho register-uweng insurance ya ntlo ho bona. Mme bona ba sheba ditokomaneng tsa hao le patala ya hao e up to date hore ba kgone hore ba o thuse hore o ka claim-a insurance-eng ya ntlo.

Ya ho fumana tjhelete ebile le ho transfer-a tjhelete ka ho e sendela yona ka founu. Mme a ka ya hohle moo a ka kgonang hore ae ntshe teng mme a ka etsa tsohle ka tsona. Tswa feela hore na ke shopong e feng eo wena o mo romelletseng tjhelete ho yona, mme o kgona ho e ntsha jwang? Mme ke bona le karolo e nngwe e etsang hore, e bobebe ya ho ntsha tjhelete ka ntle le ditekanyetso.

Ke hore na company eo mekitlane wa yona o mokae? Le hore na ba batla interest-e e kae ho tswa moo tjheleteng e tlabe ba kadimane ka yona.

Rene re kopa batho bao ba be le dipelo jwalo ka ho ntso ho hlophiswa ebile ho lokiswa yona taba ena ya batho ba sa fumanang ditjhelete. Ba behe dipelong tsa bona dikotlolong. E tlo lokiswa hanghang taba eno, ba tlo fumana se leng sa bona.